Hayi kaloku ndoda, wena awukafikeleli ukuba ube kanti uzaba kweli nqanaba likabhuti wakho. Kwaye awunothi umncinci kubhuti wakho ungene naye ngoba uzamdela ungamazi ukuba umkhulu okanye umdala kunawe. Ndiyakucela ke, mtshana wam undimamele ulinde, lizawufika elakho ilixa nawe uye uyokwaluka. Akuthiwa awuzoya.

Bahlobo bam, injongo yeli theko kukuvuyisana nosapho lwethu ukuba umtshana wam ebuyile ehlathini, ebuye engabikwa hlaba. Kwaye kuyiwe kugidwe, abantu, ukugida kukuza ke nezipho ukunikeza kumtshana lo wam. Nokucula, nokutya, neziselo kube mnandi, kucula ke namagwijo, kuyombelwa, kumandi apha ekhayeni. Kodwa esona sizathu kukubhiyozela ukubuya komntana ehlathini engabikwa hlaba.

Eyona nto indixhalabisayo yimigama emide le bayihambayo. Kukho nomlambo ekufuneka bemwelile ukuze bafikelele kule lali baya kuyo, abantwana bafika bediniwe. Ukuba umlambo uzele abakwazi uwela, bangayi esikolweni okanye banyanzele ngamanye amaxesha bawunqumle umlambo ngoba bafuna uyofikelela esikolweni. Bangonzakala bahambe nomlambo singaze sibafumane. Ukuxhwilwa zizihenge okanye abantwana bethu balahleke, zinintsi nje izinto ozicingayo kodwa ke baye bahambe babuye besaphilile, besaphelele.

Mtshana, loo mgama uzawuhamba fumana impahla entsha qha, inintsi into ezawufuneka sisebenzise imali kuyo apha ekhayeni. Ukufana nokubhatala umntu ozakusebenza phaya ehlathini, ukubhatala umntu ozakujonga ehlathini, ukutya okufuneke ukufumene ukuya kusasa nasebusuku, iindleko zamasiko ofuneka uwafumene phambi kokuba uye ehlathini, neemfundiso ozawuzifumana ehlathini ube kanti uyazimamela uze uzisebenzise nasebomini. Ndiyathemba ke uyandiva ke mtshana.

Inkulu indima edlalwa nguSibonda ezilalini zethu. USibonda lisekela lenkosi elalini. USibonda uye amamele izimvo nezikhalazo zabahlali elalini azise kwinkosi okanye kumasipala. Ajonge nezakhono neenkonzo zalapha elalini ukuba zihamba ngendlela, ihamba ngemigaqosiseko ekufuneka ilandelwe.

Bahlobo bam, okona kutya ndikuthandayo kwesintu ngumcabosi, abanye bathi ngumfino. Ndimthanda ngoba ndingumntu othandayo amahlamvu nomntu othandayo ukutya okunezityalo. Kwaye esinye isizathu kukuba sindicingisa umakhulu wam owayethanda ukuwupheka umfino okanye umcabosi kwaye wayempheka kamandi ndibonwabele kakhulu.

Sihlala kwilokishi ephithizelayo kakhulu, kuphithizela abantu, kuphithizela imoto. Ndiye ndibe nexhala abantwana bangagilwa ziimoto. Ndibaxelela qho, nijonge iimoto. Ndiye ndibe nexhala lezikrelemnqa zingaxhwili abantwana okanye zibahlukumeze apha endleleni xana besiya esikolweni. Ndithandaza qho bahambe baphinde babuye besaphelele apha kum endlini.